Dirisana mmogo, go dirisana mmogo go ka re thusa thata ga re ka leba gore mongwe le mongwe o na le ditlhokwa tsa gagwe. Jaanong tiriso ya madi ga o boloka o le mongwe gantsi o na le go tlhoka gore wa bo o itheka o na le tlhoka le gore o kry-e thotloetso. Jaanong fa re ka boloka madi re le mmogo re tle re kgone go rotloetsana ebile re kgone go bontshane le ditlhokwa tsa rena re kgona go le gore re sireletsege kgatlhanong le go ropiwa madi a rona ga re ka simolola stokvel-a sa rona sa go boloka madi mmogo. Seno se ka re thusa seabe se re tswela mosola tota gonne re na le malapa a re tshwanetseng gore re a age mmogo le malapa a e leng gore re tshwanetse gore re a fepe, jaanong go botoka go itse gore ga re simolola fa ngwaga o simolola ga ngwaga o fela re tla kgona go direla malapa a rena sengwe le sengwe se e le gore ba se tlhoka ka malatsi a boikhutso le malatsi a keresemose.

Karata ya sekoloto e botlhokwa fa motho a e tlhoka ebile a batla go e dirisa kapa a batla go dirisa madi ao pele a ka fitlhela madi a gagwe a mogolo. Jaanong go botlhokwa thata gore motho a nne le thuto le kitso ga mmogo le maitemogelo ka karata e ya sekoloto gonne gantsi batho ba iphitlhela ba le kwa tlase ga kgatelelo ya tsa madi le dikoloto tse di seng kana ka sepe ka ntlha ya go se utlwise le go se nne le botlhale ba go dirisa madi. Jaanong kitso e tla nna botlhokwa thata go netefatsa gore motho ga a tsere karata ya sekoloto o dirisa madi a o jaaka a tshwanetse ebile ga a tseye karata ya sekoloto a sa itse gore o e tsaela eng.

Retirement Annuity ke engwe ya ditsela tsa go boloka madi, e fela tsela e e pele ebile e beile leitlho mo go bolokeng batho ba ba dirang madi gore fa ba leboga tiro ba nne le madi a e leng gore ba a bolokile fa ba ya go nna kwa malapeng go nnela botsofe ba bone. Selo se se botlhokwa se se leng teng ka retirement annuity e netefatsa gore batsofe ditlhokwa tsa bona di nna ntse di le teng go ka akaretsa jalo ntlo, dikoloi, jalo le jalo. Go botlhokwa gore motho a tsaya retirement annuity gore ga a dira a kgone go ipolokela madi a e le gore a tlebe a sireletse kgatlhanong le baadimisani ba madi o ka bua jalo ka di tax gore a kgone go itirela le fa a tsofetse.

Ke a gakanega rre go na le selo se e leng gore ke batla go se itse fa, ke batla go nna le legae le e leng la me, e fela ke batla go itse gore a na a go botoka gore ke reke ntlo go tswa ko bankeng kapa a na go botoka gore ke adime madi gore ke ikagele ntlo e e leng yame. Ke kopa gore o ntlhalosetse gore ditsela tse pedi tse tse ke buisitse ke botsisa eng ka tsona e botoka ke e feng ebile o tlhalosetse gore go tla diragala eng ga ke batla go tsaya e nngwe le e nngwe ya ditsela tse tse pedi tse ke fetsang go go botsa ka tsone.

Se ke se utlwileng ke gore bo rra forex the brokers ba tshepisa badirisi ba forex ditoro tse di seng teng ka ntlha eo ke ka moo nka se gakologelae ebile nka se rotloetse motho gore a dire forex gongwe nka ba kaya jaaka di-scam ke se ke se utlwileng ka forex. Seo se tsweletsa pele gantsi ka gore batho ba tsenya madi mo go forex morago ga ba boele ke selo, seo nka se kaya jaaka ke buile ka re forex gotwe e rekisetsa batho ditoro.

Nka leba sa mathomo gore ga go na maano a mangwe a nka a dirisang ntle le go dirisa mogala wa letheka gore ke kgone go romela madi ao. Go na le mafelo a le mantsi a e leng gore a ka kgona go romela madi kwa Botswana go tswa mo Aforika Borwa ka go sena ditirelo tse di okeditsweng kapa ditshenyegelo tsa bonako tse e leng gore di teng gonne ke tlabe ke sena madi ao ke tla leka go la Mukuru, ke tla le ka jalo go tlhola tse dingwe tse e leng gore di teng ka kwano tse di netefatsang gore madi a kgona go romela go sena ditshenyegelo tsa bonako.

Motho a ka iphitlhela a tloga mo nageng e nngwe a ya ko nageng e nngwe ka kakanyo ya gore madi a gagwe a tlile go namelela ntle le go itse gore di-foreign exchange rate di nameletse kapa di theohile gongwe nako e nngwe a ka fitlhela di-foreign e exchange rate di kgethegile. Seo se tla mo tsenya gore ga a fitlha ko nageng e nngwe e ene a ntse a akantse gore madi a gage a tlile go namelela a iphitlhela a le kwa tlase ga kgatelelo ebile a retelelwa le ho ka boa lelapeng.

Gantsi ga nke ke dirisa puo ya me gonne go na le mareo kapa mafoko a mangwe a e le gore dibanka ga di a tlhalosetse jaaka ke a itse. Matsapa a ke itemogelang one ke gore gongwe o kry-a ke sa tlhaloganye dilo kwa la me la banka, bank statement kapa ke palelwa ke go tlhaloganya tse dingwe tsa ditaelo tse e leng gore ke be ke la etse gore ke di dire ga ke le kwa bankeng. Jaanong gantsi ke dirisa leleme la Seesemane gonne mafoko a le mantsi a e le gore a ikagile ka tsa banka a tlhaloganyega ga a buiwa ka seesemane thata o lebile mareo a e leng gore a fetotse a tla mo Setswaneng a na le go se tshwane jaaka nna ke a itse, ke tse dingwe tsa matsapa a e le gore ke itemogela one.